Uma ngizohamba uhambo olude ngebhasi, ngizodinga ukupakisha ukudla engizokudinga endleleni kanye nezinto zokuphuza engingabala kuzo amanzi, nejusi, kanye nonemenathi. Uma sengipakisha amahewu azongisiza ukubuyisa amandla uma sengiphelelwe ukudla. Ukudla engizokudinga inyama, isinkwa, kanye nama-aphula nobhanana. Lokho kuzongisiza ukuthi ngidane ngidla ngibuyisa amandla endleleni.

I-Rea Vaya iyindlela ethembekile futhi eshibhile yokuhambahamba eGoli. I-Rea Vaya iwuhlobo lwebhasi olusheshayo eGoli. Kuyindlela elula futhi ethembekile yokuhambahamba edolobheni. Ukuze ukwazi ukuyisebenzisa, kumele uthenge ikhadi le-Rea Vaya, ulifake imali yokugibela bese ulisebenzisa ukungena nokuphuma emabhasini. Umase uyaligcina ikhadi lakho kuze kuphele le mali obuyifakile ekhadini.

Uma nginohambo olusuka eThekwini luya eGoli ngibambezeleke endleleni ngigcine sengishiwa yibhasi into yokuqala engingayenza ukuthola ukuthi ibhasi elilandelayo lizohamba ngasikhathisini. Ngabe lizongifikisa ngasikhathisini eGoli? Ngizokwazi yini ukuthi ngiphephe? Ngabe isikhathi engizofika ngaso ngizokwazi yini ukuthola izinto ezizongisa endlini. Ngithole ukuthi uma ngabe lizofika kudala ngingakwazi yini ukuthatha elinye elizolandela ngakusasa uma ngabe angijahanga. Uma ngabe ngijahile, ngizothola ukuthi imali enginayo ephaketheni ngizokwazi yini ukuthatha itekisi ezongifikisa eGoli ngesikhathi ukuze ngikwazi ukufika ngesikhathi engidingeka ngaso eGoli.

Uma ngabe ngibheke emsebenzini ngishaywa isikhathi, ngifika erenki itekisi esikhona isigcwele ngizoma ngilinde itekisi elandelayo noma ngabe umshayeli uyasho ukuthi angingene ngime ngezinyawo angeke ngize ngivume. Ngoba impilo yami iyodwa anginayo enye impilo. Angeke ngikwazi ukudayisa ngempilo yami ngigibele imoto esigcwele. Ngizolinda elandelayo ngazi ukuthi noma ngabe ngifika ngasikhathisini emsebenzini ngizokwazi ukuchazela abaphathi bami. Bazonginika elinye ithuba noma ngabe abanginiki ithuba, ngiyazi ukuthi ngisangawuthola omunye umsebenzi. Kodwa uma ngigibela itekisi esigcwele ngibasengozini ayikho enye impilo enginayo ngaphandle kwale. Ngakho angeke ngikwazi ukugibela itekisi esigcwele ngidayise ngempilo yami.

Ukukhuphuka kwemali kuyinselela enkulu kakhulu empilweni yami nakuwo wonke umuntu ophilayo osebenzisa amatekisi ukugibela nsuku zonke. Ngoba kumele azi ukuthi ufakile imali yokugibela ezindlekweni zakhe. Lokho kuyandisa ezindlekweni umuntu okusuke kumele azisebenzisele imali. Yingakho kubalulekile ukuthi uzenzele into yakho yokugibela kwakho kwansuku zonke, uzenzele uhlelo lokuthi uhamba kanjani ukuya nokubuya emsebenzini. Ngakho kubalulekile ukuthi abantu abasebenzise amabhasi, noma izimoto abazikhokhela kanye ngenyanga ukuthi ibathathe ibabeke emsebenzini.

Hawe ma! Nakhu sengidlulile esitobhini, yazi anginakanga. Ngiyaxolisa bandla mshayeli, nakhu sengidlulile laphaya esitobhini sami. Bengicela ukubuza bandla imoto isazobuyela yini emuva? Uma ingezukubuyela, bengicela ungishiye bandla lapha phambili ukuze ngizokwazi ukuthi ngibuyele ekhaya. Oh, bengicela ukuthi-ke mayisibuya imoto idlule ingishiye masiphindela emuva edolobheni. Ayikho inkinga, ngiyabonga.

Ngokwami ukubona uma ngiqhathanisa intengo yamathikithi amabhasi nentengo yamatekisi, ngibona ukuthi amathikithi amabhasi abiza kahle kakhulu. Uma usebenzisa ithikithi lebhasi uhamba ibanga elide, uyakwazi ukonga imali eningi kakhulu kunokuthi usebenzise itekisi. Ngakho ngicabanga ukuthi amabhasi awangayeki ukudayisa amathikithi. Iyona ndlela elula yokuhamba ibanga elide ukusebenzisa ithikithi lebhasi eNingizimu Afrika.

Ngicabanga ukuthi uma izitimela zingasebenzi usuku lonke, abagibeli bezitimela bangaba senkingeni enkulu kakhulu ngoba kulolo suku basuke sebazi ukuthi banethikithi lokugibela isitimela. Ngakho kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi umuntu uthenge ithikithi lokugibela isitimela ngoba engenayo imali yokuhamba imfikise lapha asuke efuna ukufinyelela khona. Ngakho ngalelo langa kungenzeka umuntu osebenzisa isitimela angakwazi ukufinyelela emsebenzini noma esikoleni. Kungabathinta kakhulu abagibeli abathembele ezitimeleni ukuthi isitimela singabikhona usuku lonke.